Sebapadi se ke se ratang haholo ke sa bolo sena se thibelang papadi ena ya sehlopha sa Sundowns.

Nna ke thusa batjha ka hore ba bapale bolo hoba bolo e ba ntsha nthong tse ngata hore ba se ke ba sebedisa dirithibatsi ba se ke ba nwa jwala, ba itsebe ebile ba tlhalohanye hore na ke bo mang e tswe sebapadi sa bolo se na le menyetla e mengata ebile ke motho e leng hore o tseba ntho ae batlang bophelong.

Nna ho buwa nnete fela ha ke so bapale papadi ya crazy eight kapa five cards feela ke nahana hore motho a batlang ho e bapala a ka botsa ditsebi tse bapalang crazy eights kapa five cards.

Ke ile ka win-a tjhelete e kana ka five thousand ke betjhitse papadi ya bolo. Mokgwa wa hore o ka win-a ke hore ha o betjhitse papadi ya bolo kgotsa cricket kgotsa netball kgotsa ka papadi efeng kapa efeng ke hore o shebe hore na sehlopha seo se kgethang ke sehlopha se bapetseng jwang dipapading tsa bona tsa ho qetela le hore na sehlopha se tlo bapala le sehlopha seo se kgethileng di bapala ka mokgwa ofeng.

Sehlopha sa rona sa naha ke hore ba tla tshwanela ke hore ba sa hlola ba sebedisa mokgwa o le mong wa ho bapala papadi ya bona ya bolo. Ba tshwanetse ke hore ba tsamaye ba tjhentjha nako le nako hoba jwale ba dula ba bapala ka sebapadi se le seng ho ba goal keeper ba bapale ka se le seng ho ba seteraekara middle fielder-a le sona se bapalang ka morao, hore se tle se tswele pele ka di tlhodisano ke hore se ke se fetola mokgwa oo wa ho bapala ka sebapadi se le seng feela.

Disebediswa tsa dipapadi sekolong sa ka di matsohong a motsamaisi wa sekolo. Jwale motsamaisi wa sekolo ha ebe a kgetha motsamaisi wa kgwebo motseng wa ka ke hore a be le tumellano le motsamaisi wa kgwebo hore o tla mo thusa ka tjhelete le hore na setjhaba se tla tshwanela ke hore se thuse sekolo ka ditjhelete hore motsamaisi wa kgona a tla kgona ho tsamaisa dipapadi hantle sekolong le ka tsela e nepahetseng. Ho seng jwalo di tla dula di senyehile kgotsa di utswitswe ebile di sa hlabollwa le ho hlabollwa.

Tjhehe, ha ke dumellane le seo Afrika Borwa re tshwanetse ke hore rona re iketsetse ditlhatlhobo tse leng tsa rona hore na papadi e bapalwa ka tsela efeng, le hore re tle re dule re ntlafetse dipapading tsa rona.

Ha e le hantle sebapadi se tlameha ho fumana boeletsi ka mo itlhompha pele wa mosebetsi wa dipapadi hoba ke ena tsela le nnete ya sebapadi hore se tle se tsamaye metjheng e nepahetseng.